Izinto zokonwabisa zaphandle kubaleka because ndinolwazi uba ndinesiphiwo yokubaleka. Ingasibe soloko nje xa ndikhathazekileyo okanye xa ndingenato yokwenza ingase ndiphume nje ndibaleke nokuba kunini emini. Ukhula kwam ndandibaleka nasesikolweni ndafika nase-high school ndabaleka, so ndaziqaphela uba sisiphiwo sam esi kakhulu.

Ndingathi umzali kayifuna ukufundisa umntana wakhe ukuyeka ukudlala ezi games kuthiwa zii-elektroniki, imidlalo ye-elektroniki, into enomnceda enokhawuleza umfundise umntwana wakhe ukuyeka ukudlala imidlalo ye-elektroniki kukuba naye njengomzali ukufundisa umntana wakhe ukuzivocavoca. Makabe khona naye angamxeleli qha umntana makayozivocavoca, makamncedise okanye bavocavoce boyi-two, bobabini, kwenzele umntanakhe azokwazi ukuyithanda le nto ukuba uzivocavoca nomzali.

Lubalulekile kakhulu ebantwaneni le midlalo ukuba ibanceda kakhulu ngokubakhulisa nokubaqeqesha, nakhona umntana abe nembeko kubantu abadala. Because umntana ongadlali le midlalo akabi nayo umkhono uba ufana alahleke umntana because akho nto eyaziyo enomqeqesha.

Ndingathi okanye ndingakhetha uSiya Kolisi kukuba imvelaphi yakhe iyandichaza. Ukuba kakhulu abantu abakhule abakhula kwiindawo ezinzima okanye umntu ekhule esokola kokwabo aphinde aphumelele ebomini ibayinto emnandi yokubukela and iyafundisa ukuba noba usukaphi, noba imvelaphi yakhe injani akhonto enokubambezela uba ukungaphumeleli. So kubalulekile uba uhleli nje uzikholelwa kuwe.

Into endinoqala ndiyenze ukuba umntu ofuna ukuba yi-social media yintoni efane aqale ayijonge okanye yintoni izinto ofanele azijonge kakhulu before aqale uqala le nto because iyafana nomsebenzi. So into endinoyenza mna kuzitshomanisa nabantu abakule abakule environment kwenzele uba nam ndibenolwazi, ndenze i-research ndizifundise ukwenzela uba ndizoyazi uba indlela efike ndizithathile.

Kubaluleke gqithi ukuba kube khona amagqala womdlalo webhola. Into eyincedayo kakhulu ukuba ifundisa aba bancinci ukuba iinto abangazaziyo bazofundiswa ngamagqala okanye amagqala azoba vulela indlela ukwenzela uba bona bayibone indlela kakuhle and bangafike benze eyabo into. Bafike beyazi uba nantsi into efike yenziwe and umntu ancedise ngetalente yakhe okanye ancedise ngento adume ngazo.

Umdlali wekhrikethi endimthandayo nguVirat Kohli. Ndimthanda gqithi ukuba ihlobo edlala ngalo ndithanda kakufa. And okanye nenye into endiyithandayo ukuba asoloko uyakora kakhulu, and unesidima kakhulu and une-leadership xa kufikele xa kufikwe ebaleni. And enye into endiyithanda ngaye ngumntu ozimisele kakhulu kwisipothi sakhe.